Ukudansa kwamaZulu kuyasiza kakhulu ngoba kuhlezi kusikhumbuza abantu abakithi abadala sebandlula babenza yona into esiyenzayo okufana noShaka nabobonke abanye. Futhi iyasiza ekutheni ihlanganise njengabantu bakaZulu ngoba isikhathi esiningi uma uthole abantu begide, benza lo mdanso wamaZulu usuke beyihlanganele bemaZulu bebonke bejabule. Kungekho olwa nomunye and iyasiza ukuthi ithi ihlukise kwamanye kwabantu amaXhosa, amaSwati nabanye nabo abazenzela imidanso yabo. Ngaleyo ndlela uyabonakala ukuthi lona umZulu, ngaphandle kokuthi uze umbuze ngokumbona nje edansa.

Abantu abamaZulu imvunulo yabo esikhathini samanje isigqokwa uma kunemicimbi njengokuthi kunomemulo endaweni ethile kugqokwa kyavunulwa. Mhlampe kukhona umcimbi thizeni kunomshado izinto ey'kanjalo ilapho asebe vunula khona abantu esikhathini samanje. Awasaveli nje uvunule uye edrobheni ngoba leyo nto leyo ayisavumeli esikhathini samanje ngoba imvunulo uma uyigqokile akumele ugqoke lutho ngaphansi. Njengomfana nje megqoke ibheshu, akumele egqoke lutho isikhindi sangaphansi akufanele ukuthi esigqoke and le nto leyo angeke ibukeke kahle-ke usuhamba edolobheni ugqoke ibheshu ngaphandle kokufaka isikhindi sangaphansi.

Ukudla kwesintu kubalulekile kakhulu futhi kunempilo ende. Ngicabanga ukuthi ukuze kuthuthuke kakhulu kumele kube ukuthi kukhona abantu abamaZulu abafundisa intsha ekhula manje ngoba vele ikhula vele ey'ndaweni zasemadolobheni intsha eningi ey'koleni igcine ingazi ukuthi kuphekwa kanjani ngesintu. Uma sekwenzeka ithole umendo iyogana omunye umuzi owazisa manje ingane siyabantu siyahlazeka ngenxa yokuthi ayikwazi ukupheka lokudla lokhu abakudlayo kulowo muzi loyo ngenxa yokuthi ayikwazi ukudla kwesintu. Ijwayele ukuphekelwa omanudlizi lezi nto omaqanda nalezi ey'lula nje eyingaphekwa nayingane encane ena-ten years.

Ungabachazela ukuthi umuntu umuntu abantu futhi akusho ukuthi uma uwolunye uhlanga lomuntu kumele ucwase olunye uhlanga lomuntu. Kumele wazi vele ukuthi iy'ndlela esiphila ngayo ayifani. Kumele ukwazi ukwamukela abanye abantu ngendlela abayiyona ukuze nawe bezokwamukela ngendlela oyiyona. Ungacwasi abanye abantu uma kuwukuthi nawe angeke uthande uma sebekucwasa.

Nami iyona indlela engicabanga ngayo leyo ukuthi ukudla kwesintu nalokhu okulinywa emakhaya kungcono kakhulu futhi kunomsoco kunalokho okuthengwe eyitolo, ngoba lokhu kwasey'tolo ukudla njengekhathini samanje sekufakwe ama-GMO okwenza ukuthi kukhule masishane uma kutshaliwe. Noma inyama yakhona njengey'nkukhu zakhona sekukhona amaqanda emishini yokuthiwa akhanda imishini iy'nkukhu zemishini lezi ezimhlophe. Esingazi ukuthi zilimaza kangakanani umzimba wethu noma zilimaza kanjani ngaphakathi. Iy'nkukhu esikhule ngazp thina ilezi nemibhalo ezimnyama ebomvu enje enje zazinemisoco. Manje sekugcwele lezi zimhlophe ekuthiwa iy'nkukhu zabo iy'nkukhu zesilungu ezifakwa ama-GMO and engikholelwayo ekutheni ayolimaza kakhulu umzimba wethu.